Hu khou tea uvha nadzi basi dza awara iṅwe na iṅwe, uri vhaṅwe vha si ṱahele khadzi basi na muvhuso u kho tea u ṱuṱuwedza vhathu uri vha shumise mabasi, uri hu sivhe nadzi goloi nnzhi badani.

U gonyisa ha mbadelo dza bisi zwo nkwama, ngauri mushumoni ndi hola tshelede ṱhukhu athi holi tshelede nnzhi, nahone basi ndovha ndi tshi kona ui ṋamela ngauri yovha isa ḓuri, zwino ngori yo gonya ndi ḓo balelwa u ṋamela.

Nṋe ndono vhuya nda ima badani nga awara ya vhuṱanu ndo lindela bisi, bisi isa ḓe ya vhuya ya swika awara ya vhuṱanu na vhuraru ndo imela bisi, ra ri tshi founela vha dzi bisini vha ri vhudza uri bisi yo tshinyala i ngasi kone uḓa, hu nori riṋe ro lindela u thoma nga matsheloni. Zwino zwithu zwine zwinga khwiṋisa ndi nga ndi zwauri bisi dzi tea u dzula dzi hone, bisi nnzhi dzi tea u dzula dzi hone uri itshi tshinyala huḓe iṅwe i hwale vhathu vhathu vha songo sokou ima badani.

Afha kha vhupo hune nṋe nda dzula hone ri wana zwifhinga zwo itiwa ngauri Ṱhohoyanḓou kha ḓorobo ya Ṱhohoyanḓou, ndi hune ra wana hone mabasi o uya mushumoni nau vhuya mushumoni, nahone ri tea u fara tshifhinga ngauri arali ra sa fara tshifhinga dzia ṱuwa ende arali dza ṱuwa hu ngasi tsha wana iṅwe.

Ndi nga thoma ngau vhudzisa mureili wa basi uri mulandu ri songo vhudziwa ngau ṱavhanya uri mitengo i khou gonya, ngori ra sa zwiḓivhi nahone arali atshi khou hanedzana na nṋe, ndi nga ya kha muhulwane wa mabasi ndari mulandu ri sa vhudziwi uri mabasi a khou gonya habe riṋe vhaṋameli vha ḓuvha na ḓuvha ho tea ro vhudziwa ngau ṱavhanya zwi saathu nau gonya.

Musi huna zwiṱereke nṋe zwia nkwama nga mannḓa, ngauri bisi i fhasi kha mutengo ai fani na zwiṅwe zwiṋamelo musi bisi huna zwiṱereke ndi khou tea u ṋamela zwiṅwe zwi ṋamelo, zwine zwi nṱha kha mitengo. Zwino zwia nkwama nga maanḓa, namusi ndi tshi vhuya mushumoni arali huna zwiṱereke ndi kho tea u ṋamela zwiṅwe zwiṋamelo.

Ee nṋe ndi vhona zwo fanela, ngauri vhaaluwa vhanzhi avha na tshelede namusi vha tshi khou hola tshelede ya mundende tshelede ya mindende i fhelela kha zwiḽiwa, kha zwiambaro zwa vhaḓuhulu ngori vhaṅwe uḓo wana vha khou sapota vhaḓuhulu. Zwino vha tea u wana luhafhulelo musi vhatshi khou shumisa bisi, ngauri ndi vhaaluwa vhanzhi vha hone vha vha vha khou ya zwibadela vhanzhi vha hone vha vha khou ya mindendeni.

Vhareili vhanzhi vha mabasi avha fari vhathu zwavhuḓi, nahone musi utshi amba navho vha amba na iwe zwiṅwevho nahone vho kwata, zwino arali nṋe ndi kha eyo khaedu ndi toya kha vhahulwane vha basi ndavha vhudza zwa uri nṋe athingo farea zwavhuḓi, vha ḓoi tandulula yone thaidzo ngouri vhareili vha bisi avha fari vhathu zwavhuḓi vha ṋamelwa vha bisi vha tea u fariwa zwavhuḓi, ngauri hupfhi vhathu ndi mapfhura.

Ndi nga thoma nda lumelisa mureili wa bisi, nda muvhudzisa uri eyi bisi i khou ya gai ngauri ai khou bva nga fhethu hune nṋe nda huḓivha nṋe ndovha ndi khou ya hu gede, nda kho to humbela uri vha mbudze eyi bisi i khou ya gai, uri ndi ngavha ndo ṋamela bisi isi yone kana hani athi khou ḓivha. Ngauri ndi tshi dzhena bisi nda kho ri i khou ya vhuponi hune nṋe nda kho ya hone, khou humbela pfharelo arali ndi kho khakha mara khou humbela vha mbudze uri eyi bisi i khou ya gai.

Ndi ḓuvha ḽau thoma musi ndi tshi khou shumisa bisi ndovha ndo tshuwa, ngauri ndovha ndi sa ḓivhi zwauri bisi i shumisa hani nahone i takuwa nga tshifhinga ḓe zwifhinga zwa hone nda sa ḓivhi tshithu, ndo tou thoma fhasi nda vhudzisa uri bisi i khou shumisa hani hu itea mini i khou ya gai i swika na gai.

Afha kha vhupo hune nṋe nda dzula hone, mabasi a wanala Ṱhohoyanḓou nahone arali u kho nyaga u renga thikhithi ya bisi u toya ofisini ya hone wa renga thikhithi ya bisi ya ṅwedzi kana ya vhege, huvha huna muthu ane a khou rengisa bisi yeneyo ine iwe u kho ṱoḓa yone, ngauri dzo ḓala dzovha dzoya nga madzina bisi utou funa uri iwe u kho nyaga ifhio waya wa renga thikhithi. Namusi usa khou renga thikhithi utshi dzhena basini uya bvisa yeneyo tshelede wafha mureili kana wafha honoyo muthu ea ima ane a khou ṱanganedza dzi tshelede dza vhathu vhane vha khou dzhena bisini wa mufha wa kona u dzhena bisini.

Musi usina khadi yau ṋamela bisi azwi vhuyi zwa dina nga maanḓa, ngauri huvha huna muthu o imaho phanḓa ha bisi ine u kho nyaga ui ṋamela atshi khou ṱanganedza tshelede, arali usina khadi yau ṋamela bisi utea uvha u na tshelede ya mutengo wonoyo une wa khou nyangea uri u ṋamele bisi, wa badela wa ufha ku tikiti kuṱuku vha tshi vha kutikiti kuṱuku ndi phuruvu ya uri iwe wo badela, utshi to fhiwa konoko kutikhithi iwe u khou dzhena bisini waya henefho une wa khou ya hone azwi vhuyi zwa dina naluthihi.

Tshiṅwe tshifhinga utshi vha wo ṋamela mabasi, vhareili vha vha vhatshi khou reila ngau ṱavhanya vha sa sedzi dziṅwe dzi goloi uri dzi phanḓa kana kana dzi murahu, vhaṅwe avha humbuleli uri vho ṋamela vho ṋamedza vhathu vho fara matshilo a vhathu vha vha vho vha khou tshimbila vho dzhaya nga maanḓa usa ḓivhi zwauri vho dzhayela gai. Zwino tshiṅwe tshifhinga zwivha zwi si zwavhuḓi ngauri riṋe aringo ḓowela u ṋamela goloi itshi kho gidimesa, ro ḓowela u ṋamela goloi itshi kho tshimbila zwavhuḓi zwino vhareili vha mabasi vha tshimbila nga u dzhaya vha vha vha khou gidimesa zwine zwi khombo nga maga nga maanḓa.

Zwithu zwine zwa tea u itiwa uri vhugevhenga vhu fhungudzee kha vhathu vhane vha endela milenzhe ka kana vhareili vha baisigira, nga matsheloni kana nga madekwana hu tea huvha huna ma vhathu vho gada kana mapholisa vha tshi khou gada kana u paṱirola badani, uri vhugevhenga vhu savhe hone kana vhugevhenga vhu fhungudzee.

Vhathu vha u reila mabasi vha khou tea u holeliwa masheleni o linganaho mushumo wavho ngauri u reila basi zwi a vhavha nahone muthu o no reila basi ha eḓeli ngauri mabasi manzhi a tea u thoma nga four, hu na vhaṅwe vhane vha ya mishumoni nga four, vhaṅwe vha vha vha tshi khou ya mishumoni. Zwino zwi nyaga muthu o ḓiimiselaho na muthu o khwaṱhaho muvhilini na muthu o khwaṱhaho ṋamani. Zwino vha tea u holeliwa masheleni avho ane o vha fanela mushumoni wavho, a vho ngo tea u hola tshelede ṱhukhu lini ngauri vha na tshipiḓa tsha tsho tsha ndeme kha tshitshavha.

Migwalabo ya mabisi i vhangiwa ngauri vhathu vho no reila mabasi vha vha vha tshi khou nyaga u holeliwa tshelede nnzhi, vha vhona u nga heyi ine vha khou i wana ndi ṱhukhu. Zwi kwama vhathu nga nḓila ine a si i si yavhuḓi ngauri vhaṅwe vho thembela mabasi u ya mushumoni ngauri mabasi a fhasi kha mutengo ha fani na zwiṅwe zwiṋamelo, zwiṅwe zwiṋamelo zwi a ḓura nga maanḓa maanḓa u tshi khou ya mushumoni, u sa khou hola tshelede yavhuḓi, u tea u ṋamela basi ngauri basi yo leluwa nahone basi i nṱha, i fhasisa nga mutengo.

Ee, nṋe ndo no vhuya nda kwamea nga maanḓa ngauri nne musi ndi tshi ya mushumoni ndo thembela bisi ngauri bisi ḽi fhasi kha mutengo. Zwo no vhuya zwa nkwamesa nga maanḓa ngori ḓuvha ḽa hone ndo balelwa u ya mushumoni nga nṱhani ha migwalabo ine ya khou itiwa nga vhathu vhane vha khou reila mabasi ngori musi vha tshi ita migwalabo yavho vha fhisa na mathaela badani, vha fhisa na miri, vha posa na matombo badani. Zwino musi i iwe u tshi khou bva u tshi khou ya mushumoni u vha u songo tsireledzea ngauri u nga swika dzi badani wa rwiwa nga tombo kana wa wa vhaisiwa zwa sala zwi si tsha vha zwavhuḓi.

Kha vhupo hune nṋe nda dzula hone thekhisi dzi a ṱavhanya nga maanḓa nahone thekhisi dzo ḓala, zwino zwi tshi ḓa kha thekhisi a u lili, kha thekhisi u tou vha uri dzi a ḓura, dzi nṱhesa nga maanḓa.

Thekhisi dzo no ḓalesa nga maanḓa zwino a dzi shumi zwavhuḓi nahone vhaṅwe vha tshi shumisa dzi thekhisi vha tou lwela nga maanḓa maanḓa maḓiraiva a hone a tou lwela ngauri thekhisi dzo no ḓalesa nga maanḓa nahone vhaṅwe a vha koni u reila, vha reila vho dzhaya, vho dzhayela uri vha ye u ṋamedza vhaṅwe vhathu.

Ndi musi mureili wa thekhisi a tshi khou ṋamedza vhathu vho dalaho zwine zwa vhidziwa u pfhi overload, ndi musi ro vha ro ḓala kha thekhisi ri tshi tou balelwa na u fema. Zwino zwa ḓa zwa vha khwine musi vhaṅwe vha tshi swika hune vha khou ya hone vha tshi tsa, zwa kona u vha khwine vhathu vha thekhisi vha a anzela u ṋamela vhathu, u ṋamedza vhathu vhanzhi vhanzhi ngauri vha vha vha tshi khou lwela u vha na tshelede nnzhi nga ḽeḽo ḓuvha.

Nṋe tshiṱori tshine ndi nga si vhuye na ḓuvha na ḽithihi nda tsha hangwa ndi musi ndo ṋamela thekhisi i si yone, nṋe ndo tshi ṋamela ndo vha ndi khou ri khou ya Itsani, matsiko i khou ya Tshakhuma, nda vho zwi vhona musi i tshi khou fhira hune nṋe nda dzula hone. Ndi tshetsho tshiṱori tshine ndi nga si dovhe nda vhuya nda tshi hangwa.

Vhareili vha thekhisi vha tea u ḓigudisa u ṱhonifha vhathu, vha tea u ḓigudisa u fara vhathu zwavhuḓi ngauri vhanzhi vha hone a vha fari vhathu zwavhuḓi. Ndi zwezwo zwine zwa ita uri vhaṋameli vha ḓi pfhe vha tshi nyama musi vha tshi humbula u ṋamela thekhisi nahone vha a kola, a vha na ndavha na uri muthu ndi mualuwa, na musi a mu vhaaluwa vha ya mu kolela, na musi vha khou zwi vhona zwa uri ndi muimana vha ya mu kolela. Zwino vhathu a vha ḓigudise ṱhonifha, vha ḓigudise u fara vhathu zwavhuḓi.

Dzi ḓoroboni thekhisi dzo ḓala nga maanḓa u tou khetha na uri u khou ya gai na kha ifhio mara vhuponi ha mahayani thekhisi dzi a konḓa ngauri vha ḓivha uri a si vhathu vhanzhi vhane vha nyagesa u ya ḓiroboni nahone dzi bada dza hone a dzi ngo ita zwavhuḓi, ndi giraveḽe fhedzi. Zwino vho radzithekhisi vha a teledza nga mannḓa maanḓa u ya mahayani ngori dzi goloi dzi tshimbili zwavhuḓi.

Zwine a thi zwifuni nga ṱireini ndi ngauri arali wo hangwa uri u khou ya gai. Kana wo ṋamela ṱireini i si yone a i koni u humela nahone i slow. I i takuwa nga tshifhinga tshayo arali ya u sia yo u sia uḓo tea u lindela iṅwe.

I ya dzhia tshifhinga tshilapfhu ngauri hu vha hu si na masheleni a u lugisa. Hu tea u vha na masheleni a u lugisa na u badela henevho vhathu vhane vha ḓovha vha kho lugisa. Hu shumiswe zwiṱitshi zwo tshinyiwaho nga vhathu vha migwalabo.

Vha nga zwi ita na nga u vhudza vhathu uri zwidimela zwi tshimbilisa hani. Nahone zwifhinga zwa tshidimela ndi tshifhingade. Ngauri vhaṅwe vha ya kha ṱireini vha sa ḓivhi zwa uri train ine ya kho ya hune vha khou ya hone yo bva kana a ya athu kana i khou takuwa nga tshifhinga ḓe. Vhathu vhanzhi a vha ḓivhi kushumele kwa train ndi ngazwo ndi khori vhalangi vha kutshimbilele vha tea u ṱalutshedza vhathu uri train dzi shumisa hani.

Hu nga itiwa train kana tshidimela zwivhili zwine zwa khou ya fhethu nthihi zwoṱhe. Uri vhaṅwe vha fhungudzee vhaṅwe vha ye kha iḽa iṅwe tshidimela.

Nṋe ndi vhona u nga ri u vha hone ha vha ṱoli vha thikhithi ndi vhona ungari ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa. Ngori hu na vhaṅwe vhathu vha ne vha na vhutswotswi nga maanḓa. Vha a dzhena vha sina thikhithi vha kho to nyaga uya henefho hune vha khoya hone nga mahala. Ndi vhona zwi zwa vhuṱhongwa nga mannḓa ngauri zwi fhungudza na vhugevhenga kha dzi train.

Nṋe kha vhupo hune nṋe nda dzula hone zwiṋamelwa ndi bisi na dzithekhisi na zwiṅwe zwimelwa zwiṱuku zwa zwidimela ahuna.

Mitengo ya uber i fhasi nga maanḓa miṅwe i nṱha zwi to bva kha uri u khou ya gai. Ngauri u vha u kho to tsitsiwa hanefho tsini na gate ya hune wa kho tsa hone. Mitengo ya uber i khwinesa nga mannḓa ngauri u vha u khou tsitsiwa hanefho hune wa kho ya hone straight hanefho hune wa kho ya hone. A zwi vhuyi zwa dzhiga dzhiga u fana na dzi thekhisi hune wa to tshimbila distance u tshi khou ya henefho hune wa khou ya hone. Kana u tshi khou ya hanefho hune na hune ha nameliwa hone hedzi thekhisi.

Dzi uber kana dzi bolt ndi dzi moḓoro dza muṅwe na muṅwe. Nahone u vha u sa khou ḓivha mureili musi u tshi kho tshimbila nga bolt ndi khwine u sherele muthu wa tsini kana khonani yau. Uri u khou ya gai ngauri vhathu vhanzhi vha bolt na vhathu vhanzhi vha uber. Vhanzhi vha hone vha vha vha magevhenga vha vha vha mavemu vhane vha khou ṱoḓa u viya vhathu kana u vhulaya vhathu.

Vhathu vha dzi thekhisi vhane vha lwisana na vhathu vha dzi bolt kana dzi uber nṋe ndi pfha zwi si zwavhuḓi. Ngauri ndi roṱhe rine ra kho nyaga u shuma a si vhone vha vhoṱhe vhane vha kho nyaga u shuma. Nahone minzhi ya mishumo fhano South Africa a huna zwino nṋe ndi vhona unga vhathu vha dzi thekhisi vhane vha lwisana na vhathu vha dzi bolt na vhathu vha dzi uber. Vha kho tea u fariwa nahone a vho ngo tea u dzhielwa vha kho tea u dzhielwa vhukando ngori ndi roṱhe rine ra khou nyanga u shuma. Roṱhe ri na ri khou nyaga u shuma roṱhe ri kho nyaga dzi tshelede roṱhe ri nyaga tshelede yo renga vhurotho. Zwino vha khou lwisana na vhathu vhane vha khou reila dzi bolt na dzi uber. A vho vhathu vha ḽe mini vha shume gai ngori fhano South Africa ahuna mishumo.

Ndi ngauri vha kho shavha uri khamusi tshiṅwe tshifhinga vha nga ṋamedza muthu vha tshi ri vho ndi customer matsiko a si customer. Vha khou nyaga u vha dzhiela goloi ndi ngazwo vha tshi shumisa dzi GPS uri hu ḓivhiwe uri vha gai kana goloi i gai.

Nṋe ndi nga takalela mureili ane uri uri wo mu sedza u a kona u zwi vhona zwa uri ndi muthu wa hani. Husi mureili o no nga tshigevhenga na musi woto mu sedza u tonga tshigevhenga. Ndi nga ri takalela mureili wa munna ane o ḓi imisaho ane u na vhana. U khou shumela vhana vhawe ndi nga si tou takalela muthu wa dzi mbanzhe kana.

Vhunzhi ha dzi bolt kana dzi uber hu vha hu na app une wa i shumisa musi u tshi kho nyaga mureili. Ndi nga nga ya kha app ya hone nda ṱoḓa uri ndo vha ndi khou reiliwa nga mureili mufhio. Ndi tshi mu wana nda wana na nomboro dzawe dza luṱingo nda kona u mu founela. Nda mu vhudza uri ndo sia tshithu tshanga ngeo.